Ngendlela ebiza ngayo idatha nesityabula ngayo ezipokothweni, andiqondi ukhona umgaqo wokujongana nayo. Yonyuka rhoqo futhi xa ixhuma ngemali, ixhuma ngemali ephezulu okanye idatha ihlale iyileyo kodwa ixabiso libe lona lixhumile. Futhi ke, iyakhawuleza ukuphela.

Ndingathi kubo, ndinenxala yaye ke ndinokukhathazeka ngekamva labanye abantwana, aba basebenzisa le Wi-Fi yalapha kwithala lweencwadi njengento ebalulekileyo kubo. Ndicele ukuba sithande ukwenzelana amaxesha. Masenze amaxesha athile okuthi abanye bafunde, ze xa sithatha ikhefu baqalise ukubukela iividiyo zabo ezo bazokuzibukela. Sinikane amaxesha, omnye nomnye akwazi ukwenza oko akuzeleyo.

Abukho ubungozi. Into nje enosuke yenzeke, ingaluncedo kakhulu. Kaloku seyiyinxalenye yobomi esibuphilayo futhi ke yona idatha, idura ngeyona ndlela ingumangaliso neyenza ukuba uluntu loMzantsi Afrika lungakwazi ukufikelela kwizinto ezininzi lonke.

Kaloku zibalulekileyo kulutsha ezi smartphone, zingumthombo wolwazi, zinguqalazive. Ngokungena nje kumakhasi onxibelelwano kuba khona apho uncedakala khona. Ukanti ke, kutilili awuwafumani amakhasi ezonxibelelwano. Imisebenzi yesikolo uyakwazi ukuyenza, akunyanzelekanga ukuba uye kwithala leencwadi ukufumana ulwazi oluthile. Ucofa nje umnxeba wakho ufumane ulwazi oluphangaleleyo.

Njengoko sisebenzisa iWi-Fi exhomekeke kumandla ombane, kubalulekile kakhulu ke ukuba uhlale uxhobile nge-solar yakho. Futhi ke i-solar yakho ihlale isemandleni futhi itshajile ngawo onke amaxesha. Kuba kaloku kuya kunqongophala ukuba ukhale ukhale ngokuba ishishini lakho khange lenze mali, okanye khange lenze ngeniso, okanye ube nencitho ethile. Ukucima kombane akukuzukuchaphazela kakhulu ngoba uthi nje ukucima kwawo, ube wena sowuqhubekeka usebenzisa iWi-Fi yakho ngokuyikonekta kwi-solar yakho.

Ndingavakalelwa kabuhlungu kakhulu, kwaye ke ndingaba nenkxalabo ngekamva lam. Singabanye idatha ayonto sikwaziyo ukuyifumana amaxesha amaninzi. Kodwa ke xa kuthe kwabakho amathuba anje okuba ufumane iWi-Fi yasimahla esikolweni, kubalulekile ukuba kubethwe kubekwe umthetho othile ongqingqwa, futhi ke ozokwenza ukuthi abo bayisebenzisa ngokuyihlonipha futhi abo baxhomekeke kuyo, bayisebenzise kuqala. Ze kukwazi ukuba kubhlokhwe ezithile ezinokwenziwa kuloo Wi-Fi, ukukuthi ukwenzela ukuba zingenzeki izinto ezinjalo kuchaphazeleke abantu abayidinga ngamandla.

Ndingachulumanca kakhulu, ndingavakalelwa ndinovuyo kuba kaloku sonke siyarhalela ukufumana kule midlalo istrimishwayo silulutsha. Qha, nto nje siye sibanjwe apho ziingxakangxakana ezithile ezisenza ukuthi singaphumeleli okanye singafikeleli ekuthini nathi sikwazi ukuba sibe nazo zonke ezi zinto. Kodwa ke, yona ingangumbono omhle futhi ke ingaluchulumanco novuyo kumntu wonke woMzantsi Afrika.

Okuya kubaluleka ndikwenze kuya kufuneka ndimisele ukuba ndibe nemali yokuthi ndiyichithe kwidatha. Kaloku ukuba ndinomsebenzi obalulekileyo ekufuneka ndiwenzile, iWi-Fi inamaxesha wayo yokuthi icothe. Kodwa ke inye into enokundenza ndiphume kuloo ntsokotho, kukuthi ndithenge idatha eza kundinceda, futhi ke eya kukhawuleza indenzele le nto ndifuna ukuyenza.

Ndivuka ndijonge kusasa phambi kokuba ndiyisebenzise. Ukanti ke naxa kukho into endingayiqondiyo, mhlambi if umnxeba wam uthande ukucotha kuloo nto ndiyenzayo, ndiye ndiyikhangele ukuba ingakanani. Ukanti ke naxa ndiza kulala, ndiqale ndiyijonge ukuba ndishiyike nengakanani.

Yhe ntombi, le datha besiyithenga kusasa ndisithi ndiza kuyisebenzisa ukwenza olwaa phando, ndikuxelela ke ukuba indishiye enyanyeni, sele iphelile, andinayo eyokugqibezela. Hayi, iyadura idatha, futhi ke idura nje ithatha ixeshana nokusebenza. Ikhona ingxaki ngale datha.